Abantu bangafunda amakhono, abantu abasha bangafunda amakhono amaningi okudlala imidlalo. Amakhono anjengokukwazi ukugijima, amakhono anjengokwazi ukwenza izinto eziningi ezahlukene ezizobahlomulisa kakhulu kwikusasa elizayo.

Izinhlelo zokudlala ezikwi-inthanethi zingakukhuthaza ukuqinisekisa indawo elinganiswe ngobulili ngokuthi, izinhlelo lezi ziqinisekise ukuthi zonke imidlalo abayenzayo iyalingana ngokobulili. Akukho lapho kukhona obunye ubulili obungaphezulu kobunye uma kudlalwa.

Umdlalo wamakhadi engawuthanda kakhulu ngisakhula, umlabalaba. Lona umdlalo odinga ukuthi amatshe amathathu aqondane uma eseqondene, umuntu odlala naye usuke usumshayile. Uthatha itshe lakhe elilodwa, kanjalo naye mayeqondanisa amatshe akhe amathathu, uthatha elilodwa elakhe. Umuntu uhluleka ngoba amatshe akhe engasakwazi ukuba wu-three, ongasakwazi ukuba mathathu enze isibhamu.

Ngajabula kakhulu ngibukele iqembu lami engilithandayo lidlala okuyi-Lakers, umdlalo we-basketball. Ngajabula kakhulu ngoba umdlali umdlali engimthandayo wakora amaphuzu ayishumi nambili, amashumi amabili nantathu egemini yakhe yokugcina. Lokhu kwangijabulisa kakhulu.

Ukuzivocavoca kuyayisiza ingqondo ngoba kuyayikhulula kwizinto eziningi ezisuke zigcwele engqondweni. Kuyenza ingqondo ikwazi ukucabanga izinto ezintsha futhi ikwazi ukukhiqiza eminye imicabango ezoba nomthelela omuhle empilweni yomuntu. Kuyayikhulula ingqondo kwizinkinga zala emhlabeni.

Lo mlandeli ngingamkhuthaza ngokuthi ngimkhumbuze ukuthi siphuma kude naleli qembu esililandelayo, futhi kuningi lisibonisa ukuthi lo mqhudelwane lingenza elibukwayo. Siphuma kude siyalisaphotha ngoba siyalithemba siyaliseka ngoba siyalithemba. Akangasu ukulingabaza, akangalingabazi leli qembu akaliseke njengomlandeli othembekile.

Uhulumeni kanye nezikole nezinhlangano, bangayiseka lemcimbi ukuthi iphumelele ngokuthi bayixhase ngemali, kanye nolunye uhlobo losizo kupheka.

Imidlalo ingabasiza abantu ukuthi ukuthi babhekane nengcindezi noma izinselelo zempilo ngoba uma abantu bedlala imidlalo, ingqondo iba nesikhathi esincane sokuthi ilokhe icabangana nengcindezi zempilo noma izinselelo zempilo. Lokhu kuyayikhulula kakhulu ingqondo. Imidlalo iwusizo olukhulu ekukhululeni ingqondo .

Abafundi izifundo abangazibuyisela emphakathini yabo ukuthi akukuhle ukuba ukuba nezinkolelo-mbono. Lokho kwenza ukuphilisana kungabi mnandi.

Imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe, ingaluqinisa ubumbano ngokuthi ihlanganise iNingizimu Afrika. Lokho Kuzodala ukuthi abantu babumbane ngoba bazobe bezothakasela lo mcimbi endaweni eyodwa. Lokho kuzodala ubumbano. Kanti nemali ezofika nalowo mcimbi izowukhuphula umnotho waseNingizimu Afrika.

Abazali bengamsiza lo mfundi ngokuthi bamgqugquzele bamkhumbuze ukuthi useqophelelweni eliphezulu esikoleni makaqhubeke azimisele.

Ngiyakhumbula, ngiyakhumbula ngenkathi iqembu lomdlalo we-basketball elibizwa nge-Lekers liwina umdlalo, umdlalo wama-final ngangijabule kakhulu ngoba bawina ngamaphuzu angaphezulu kwamashumi amahlanu, ngajabula kakhulu ngazizwa ngijabulile.